Ukukhamba uphethe imali koke la uyakhona akukaphephi, yingakho kuqakathekile kobanyana umuntu omunye nomunye azivulele i-akhawunthi yebulungelo la azokubeka khona imalakhe.

Imali ebhadelwa lokha nasivula i-akhawunthi yimali yoku-activater i-akhawunthi.

Ngaphakathi komaliledinini ukghona ukufaka i-app, le ejoyiniweko ejoyinwe nebhanga, account yakho. Ngiyo-ke eyenza bonyana kube lula ukuthumela omunye umuntu imali.

Ngeenkhathi zobudisi umuntu uyakghona ukuthatha imali ye-intjhorensi. I-intjhorensi ikhavara iinkhathi zobudisi. Awa, nokho amakampani akafani, bayabala ukuthi bakhavara iinkhathi zobudisi ezinjani.

Iye, sikhona isilinganiso seminyaka engakghoni bayatjho-ke kobana ubekelwa iskhathi esingangani ukuze ubhadele imali leyo. Wayeqa iminyaka leyo kulapho-ke uzakungena emrarweni.

Kufuneka umazisi wakho, kufuneka nencwadi yebhanga le ekhombisa kobana awa nokho kunemali oyitholako, kubuye godu bafune incwadi yemberegweni le ekhombisa bonyana uyaberega begodu uyarhola inyanga nenyanga.

Awa nokho indlela yokuthumela imali ngomaliledinini isirhelebha khulu sibabantu eSewula Afrikha ngombana kunokuthi ukhambe uye ebhanga uyokuthumela imali uyakghona ukuthatha umaliledininakho nanoma ukuphi nendawo.

Nakutholakala bonyana umuntu akakghoni ukubhadela i-payment yakhe kufanele bonyana athathelwe ikoloyi namkha indlu leyo ahlala kiyo ngombana zabe abhalelwa ukubhadela isikolodo.

Ukusebenzisa i-ATM kufanele ufike emtjhinini utjhege, utjhege bonyana akunamraro na ngaphambi kobana ufake yakho i-pin.

Ngombono wami, abantu abadala bangahlanganiswa endaweni yinye bafundiswe kobana uyithumela njani imali namkha ubhadela njani imali ngomaliledinini. Ngaleyondlela izinto zizokubalula begodu kuzokuqinisekiswa kobana woke umuntu uyakghona ukuthumela imali namkha abhadele ngomaliledinini.

Imalimboleko yokufunda yimali le umuntu ayibolekako ukuze aqhubeke afunde, athuthukise iimfundo zakhe. Leyo mali umuntu uzakuthi nakaqeda ukufunda ayibhadele.

Awa, ngiyaphikisa nawuthumela imali ngomaliledinini kuphephile. Akusikanengi uhlangabezane neenkinga kodwana nasele uhlangabezene nekinga uyakghona ukutjhinga ebhanga bakurarululele umraro wakho.

Ubungozi balokhu kukobana umuntu nakabhalelwa kubhadela bayakghona ukumfikela bazoyithatha.

Iinzuzo ze-balloon payment kukobana ukghona ukubhadela imali kancani kancani ngesikhathi sakho ngentengo ephasi. Ibuye godu ikhuphule amathuba wakho wokobana ngomuso ukghone ukuzithengela ikoloyi namkha indlu eseqophelweni eliphezulu yemali enengi ngombana zabe yokuqinisekiswa kobana uyakghona ukubhadela umumuntu othembekako.

Mumuntu oberegako kodwana ozirholela imali encani.

I-intjhorensi uyibhadela inyanga nenyanga. Kunenani elibekwako wena uzikhethela inani ozolikghona.

Ingifundisile kobana uyakghona ukuhlanganyela nabanye. Ingifundisile kobana ngibe nesineke, nje iyafana nemali ye-itjhorense le oyibhadela inyanga nenyanga ngoba nestokfela naso sibhadelwa inyanga nenyanga. Umehluko nje kukuthi niyahlanganyela.

Iye ngingamkhuthaza umuntu orhola kancani bonyana athathe i-balloon payment. Ngaleyondlela kula kuzokuvela khona ikghono lakhe lokubhadela iinkolodo, ukuthembeka kwakhe kanye nokuzimisela. Eenkhathini ezizako bazokukghona ukubuyela emuva baqale la athoma khona kuze akwazi ukuthola iimali eziqaqileko zama-loan.

Iintokfela ziyabasiza abantu bonyana babulunge imali ngalendlela. Uthola umuntu ufuna ukusebenzisa imali eenyangeni ezizako ezimbi begodu yena akakwazi ukuzibekela imali ngokwakhe. Nakunjalo uyakghona ukungena estokfeleni abambise angene ngayo kuthi eenyangeni lezo ezine ezizako imali ize ngakuye naye akghone ukufeza iindingo zakhe.

Ngombono wami nasekufika ebujameni obunjalo umntwana lo ebegade afunda kuzokufanele yena athathe amagadango abhadele imali le ebegade imfundisa ngombana isikolodo, awa isikolodo sona kufanele sibhadelwe.

Umehluko phakathi kwe-intjhorensi yamaphilo nekoloyi kukobana i-intjhorense yamaphilo izokuphuma lokha umuntu nakahlongakalako. Yekoloyi ngile ezokukhavara ikoloyi ngeenkathi zokobana iyalahleka namkha imotjheke.

Kufuneka incwadi yebhanga, le ekhombisa bonyana unayo imali engenako inyanga nenyanga. Kufuneka nomazisi wakho kanye nencwadi yemsebenzini, le ezokukhombisa bonyana awa nokho uyasebenza uzokukghona ukubhadela imali le.

Kuqakatheke khulu ngombana la uyakhona awuzazi izinto zakhona zijame njani? Kungenzeka udinge imali edlula le wena onayo yeke kubalulekile bonyana uthome ubeke imali ngaphambi kobana ucabange ukukhamba uye emavakatjhweni, enarheni enye.

Ngombono wami kulokha nawuzokukhamba uyephasi naphezulu ulungise ama-passport, ngiyo into engibona ngathi idla imali.

Ngombono wami ngingathi umnakwethu esikhathini esizako athome aqale la kuthengeka khona, ngaphambi kobana abhadele nanomayini.

Ngibona bonyana kubalulekile ukuthi imali ozoyibeka, ubeke imali enengana, edlula le uzoyidinga ngaphambili ngombana awuzazi izinto zala uyaphambili bonyana zijame njani? Kungenzeka udinge imali edlula le ebegade uyibekile, yeke kubalulekile bonyana namkha nanyana wenzani ubeke imali enengana, edlula le ocabanga ukuthi izakudingeka ngaphambili.

Kungayiphazamisa kobana iranda naliphumela kwamanye amazwe lisuke libe-weak khulu kunamanye ama-country. I-example kulokha abantu be-Amerika beza eSewula Afrika, nabafika Afrika imali yabo isuke ibebudisi kuneranda lethu, yeke umuntu osuke ngale eza ngapha imali yakhe iyabonakala. Kodwana umuntu ozokusuka ngeSewula Afrika aye ngale imali yakhona ayibonakali njengombana iranda li-weak naliqathaniswa ne-dollar yange-Amerika.

Njengoba bengiphendulile ependulwenami edlulileko iranda li-weak ukudlula i-dollar yange-Amerika. I-dollar yange Amerika inamandla, yingakho-ke uSuhla athe nakafika ngale nge-Amerika imalakhe yabayincani. Kubangelwe ngikho lokho ukobana i-dollar iphezulu, inamandla ukudlula iranda lethu leSewula Afrika.

Ngingamyelelisa ngokobana nanyana yini ayenzako angajarheli ukubhadela la kubiza khona. Athomise aqale kobanyana kukuphi la angabhadela khona bekusale ne-change. Angafuni ukubhadela izinto ezidurako, ezibizako, ngaleyo ndlela ozokuberegisa imali enengi.

Mina ngingamyelelisa kobanyana aphathe ikarada lebhanga, kunokuthi akhambe aphethe imali ngesandla. Ikarada lebhanga liphephekhulu ukudlula ukukhamba uphethe imali endleleni.

Mina ngingabayelelisa bonyana benze irhubhululo ngala bayakhona. Bafunde iindlela zakhona ukuze nabafika phambili bangarareki. Kubalulekile bonyana nawukhambako, unekhambo eliya endaweni thizana wenze irhubhululo ngala uyakhona ngaphambi kobana ukhambe.

Kubalulekile, ukwenzela bonyana nawufika phambili ungatjhodelwa urareke.

Ngombono wami iintjhijilo ezikulu ebahlangabezana nazo, kukobana imali le isuke iyincani ekubeni nayingemerandeni beyinengi khulu kodwana nase itjhugulula uthole iyincani. Kodwana-ke eendaweni ezinye ezingaphasi kwe-Afrika awa iranda liphezulu, linamandla kunazo. Yeke umuntu nakaya lapho imali yakhe isuke ibeyinengana, kodwana-ke eendaweni ezifana nalezi ezinge-Amerikha, awa yethu imali isuke ibeyincani. Ngombana e-Amerikha i-dollar yakhona inamandla ukudlula iranda.

Kuqakatheke ngokuthi ungafiki phambili urareke, ngombana-ke imali yelizweni elinye, ayifani neyelizweni kuhlukahlukene, ngelimi lesingisi libizwa bonyana yi-currency.

Ngicabanga bonyana kulokha nawuphendula imali yakho, uyiphendulela ngemalini le yelizwe leli oya kilo. Ngombana-ke iminotho yethu ayilingani. Kuneminye enamandla, kuneminye enganawo amandla.

Awa, umnakwethu angathanda imalakhe yoke, ayibulunge ngekaradeni lebhanga. Ngaleyo ndlela, imali iyabulungeka.

Mina imali ngike ngiyibeke ngaphakathi kwekarada lebhanga, ngoba ngiyazi nayibulungwe lapho, akunakuthi ngizakufisa ukuyithatha ngiyisebenzisele okhunye okuthile okuseqadi.

Ngingamuyelelisa bonyana iranda leSewula Afrika, lisibaga kunaleli lokuya ngaphetjheya, kakhulukazi nawufuna ukuya e-America. Kanti-ke, abantu be-America nabafuna ukuza ngeSewula Afrikapha, bona imalabo isuke ibonakale. Njengombana-ke bona i-dollar yabo inamandla ukudlula iranda lethu eSewula Afrika.

Njengoba bese ngitjhwile ependulweni eqeda ukudlula le, iranda lethu lisibaga nawuliqala ne-dollar le-America. Yingakho-ke imali kaSuhla ithe nayitjhugulukela ngale nge-America, yaba yincani.

Ngingamyelelisa bona ngaphambi kobana arhabe akhethe indawo yokulala nanoma ngiyiphi, athome ngokuqala iindawo zokulala zentengo ephasi. Ngaleyo ndlela, imali ingabulungeka, kunokuthi umuntu avele akhethe indawo ebizako, angakaqali bonyana ngiziphi zentengo ephasi.

Ngingamyelelisa bonyana kulula ukuthi umuntu athenge ithikithi lakhe ngomaliledinini obizwa ngokuthi yi-smartphone. Ngaleyo ndlela kuphephile, begodu angeze usuke uthathe i-taxi uyokuthenga ithikithi lesiphaphamtjhini.

Ngingabayelelisa bonyana basije bathome benze irhubhululo ngemali yangale eTariyana. Ngaleyo ndlela bazokuba nelwazi elipheleleko efanele balazi mayelana nemali.

Ngombana ubujamo bala uya khona abaziwa, yingakho kuqakathekile bonyana uhlele kusese nesikhathi. Ungathi ubeke imali yokukhamba, ubeke imali patsi. Ozokufanele uyisebenzise la uya khona. Kubalulekile bonyana kube nenye eqadi eseleko, engenza okhunye okuseqadi ekufana nezehlakalo ezingenzeka nawufika phambili, ongazaziko. Lezi ezizokudinga imali.

Sibuyela endabeni yokuthi abantu, abanalo ilwazi ngeemali zeenarha ezihlukileko. Yeke, isitjhijilo singaba kukuthi umuntu athole imali encani kunale ayilindeleko. Yingakho-ke kubalulekile bonyana umuntu ngaphambi kobana athathe ikhambo aye enarheni enye, azenzelwe irhubhululo lakhe elincani, kuze azi banzi, ngezinto efanele azilindele nakaya enarheni leyo.

Kuya ngokuthi inarha leyo ijame njani kwezomnotho. Yeke, iinarha ezifana ne-Britain nabo-America, unomnotho omuhle. Yingakho-ke ungekhe walinganisa iranda lethu nama-dollar wabo wangale, ngoba umnotho wabo uthe ukukhuphuka kunewethu.

Iye, kuqakathekile bonyana umuntu azazi iimbalo. Lokhu-ke kungibuyisela embuzweni yami engiyiphendulileko, edlulileko. Kuqakathekile bonyana umuntu azenzela irhubhululo lakhe elincani, kuze athole ilwazi ngenarha le aya kiyo. Lokho-ke kuzomusiza bonyana azi ukuthi la ayakhona ubujamo bakhona bunjani, azi bonyana yini efanele ayilindele enarheni leyo.